I-Bolt elungele ukuthutha abantu kufanele bona ibe sebujameni obuhle, nangithi ibe sebujameni obuhle nje ngitjho bonyana kufanele bona iqaleke. Ngokuqaleka ngitjho bonyana akunamuntu ongakhwela i-Bolt le engaqalekiko kufanele bona iqaleke ikhombise bonyana sithuthi begodu kufanele bona ngaphakatha ihlanzeke. Ngaphakathi kufanele bona ihlanzeke, ihlale iyihle nangaphakatha lokho kungenza bonyana nabantu abanengi bayithande kodwana nasele ingakahlanzeki ngaphakathi la angekhe abantu bayibiza i-Bolt leyo. Okhunye kukobana kufanele bona kube yi-Bolt engaphukiko ngombana izokukhuphuka nabantu endleleni lokho kungagcina sele kukwatisa abantu abayiberegisako, akukafaneli bona i-Bolt leyo kube yi-Bolt ephukako endleleni.

Imithetjhwana efanele bona umuntu ayilandele nasele athatha ikhambo elide nakakhamba ngekoloyakhe kukobana, kufanele bona ikoloyi leyo ayithembe. Ngokuyithemba ngitjho bona akukafaneli bona athathe ikoloyi ezokhamba imphukela endleleni ngombana lokho kungagcina sele lokho kungagcina sele kumqeda imali ngesikhwameni ngombana nasele akude la kuyokufuneka imali enengi bonyana abuyele emuva. Okhunye kukobana akukafaneli bona bagijimise, akukafaneli bona abantu laba bagijimise kufanele bona bakhambe kuhle ngeenkoloyi zabo bakhumbule bonyana kunezinye iinkoloyi ezikhambako lapho endleleni lapho, ngalokho ngitjho bonyana akukafaneli bona bagijimise iinkoloyi kufanele bona nabo kube babantu abakhamba kuhle ngeenkoloyi lezo ngombana lokho kungagcina sele kwenze iingozi ngeendlelena.

Ihlangothi lami engingalithandiko kukobana, bunengi ubungozi namkha ubutsotsi bunengi. Nangithi ubutsotsi bunengi nje ngitjho bonyana bakhona abantu abazenza bonyana bathuthi bona bama-Uber namkha bama-Bolt. Abantu laba bathi nasele bakuthuthile nje bakhambe nawe wena uzitjele ngathi bakusa endaweni la wena ufuna ukuthi bakuse khona kodwana bona bakusa la bayokubamba khona ikunzi bakuthathele yoke into onayo bakutjhiye unjalo. Abanye bakhona bathi nasele bakubambe ikunzi nje bakubulale, bakubulale bayokuthengisa bakutokelele bakhambe bayokuthengisa. Ubungozi bakhona kulokho kukuthi ubungozi bakhona kukobana ubutsotsi bunengi, ubutsotsi bakhona bunengi begodu akuthembisi, akuthembisa ubungozi bakhona kulokho.

Okuhlukumeza khulu lokha nasikhamba ngebhesi nasiya emsebenzini, kukobana ibhesi le sithi sihleli kiyo iinhlalo zakhona zigcine sele

Okusihlukumeza khulu lokha nasikhamba ngeembhesi siya emsebenzini ngamalanga. Kukobana iimbhesi lezi ziphuma ekuseni begodu iimbhesi lezi zimakhaza. Zimakhaza khulu iimbhesi lezi ungabanjwa namgomani. Ungabanjwa namgomani ngombana iimbhesi lezi zimakhaza, zimakhaza khulu iimbhesi lezi. Ngendlela zimakhaza ngakhona, nawe angeze wazijamele. Uzithola zimakhaza ekuseni begodu abasebenzi abanengi bakhamba ilanga lingakaphumi. Lokho kuyabenza bonyana bagule babanjwe mgomani. Okhunye kukobana uthi nasele, iinhlalo zakhona uthi nasele uhlala kizo nazo uzithole zimakhaza kufanele bona ubambelele ukuze uyokufika la kufanele ufike khona uhlike.

Okumbi ngokukhamba ngebhesi indlela endleleni enganasikontiri kukobana ibhesi leyo ingagcina sele ingene ngemgodini ibhajiwe begodu njengoba sazi bonyana ibhesi le uyangena ngemgodini yabhajwa la, angeze kwaba lula bonyana iphume namkha namabhizinisi wakhona namkha ikhamphani yakhona iyokuthatha isikhathi bonyana ize izokukhipha ibhesi leyo. Ngalokho abantu bayaladelwe emsebenzini wabo ngombana ibhesi leyo, njengoba ibhajiwe nje kufanele bona bayokubamba enye ibhesi. Leyo ibhesi angeze yaphuma lapho. Lokho kwenza bonyana nesikhathi naso sikhambe abantu bagcine sele baladelwe emisebenzini yabo begodu abanye bona bagcine sele baqotjhwa emisebenzini yabo ngombana emsebenzini le, abanye abayiberegako iimphoso abasazifuni namkha ukuladelwa abakufuni. Okumbi kukobana iimbhesi lezi iindlela zakhona nasele zizimbi khulu, iimbhesi angeze zakhamba iimbhesi lezo abantu bazokuladelwa emisebenzini yabo.

Kusiza ngokobana abantu bazi bonyana iimbhesi lezo zitholakala kuphi. Bazi bonyana iimbhesi lezo kube neendawo la zitholakala khona, lapho abantu angeze balahleke nomuntu omutjha osele eze endaweni leyo ongayaziko indawo, naye uzokugcine sele ayazi indawo le yeembhesi. Lokho kwenza bonyana abantu kube lula bonyana bakghone ukuhlathululeka nasele bazifuna iimbhesi lezo namkha nasele bafuna ukuthatha amakhambo ngeembhesi lezo. Lokho kuba lula bonyana abantu nasele bathatha amakhambo lawo bazi bonyana iimbhesi lezo zitholakala kuphi begodu zitholakala sikhathi bani ngombana njengoba sazi bonyana iimbhesi nazo, ziphuma ngesikhathi. Lokho kuba lula bonyana abantu nabo bazi bonyana zitholakala kuphi begodu angeze balahleka nasele bayokukhwela iimbhesi lezo.

Amabhesi akhamba ibanga elide, kuneendawo la ajama khona ngombana bayazi bonyana abantu bayaphatheka namkha abanye bayalamba ngaphakathi ngemabhesini. Ngalokho-ke amabhesi la kuneendawo la ajama khona iindawo lezo ajamiswa kukobana nabantu nabo kufanele kube nezinto abazenzako. Awasuki la akhona atjhinge la ayakhona akhamba ibanga elide ngombana abantu bangagcina sele baphatheke kabuhlungu ngaphakathapho. Ngalokho-ke iimbhesi lezi zinendawo neendawo la zijama khona. Abantu abathatha amakhambo webanga elide la bayatjelwa bonyana nje-ke ibhesi le isuke iyokujama endaweni ethize, ithi nayisuka la ijame endaweni ethize namkha bayabatjela bonyana ibhesi iyokujama amahlandla amahlanu ngaphambi kokobana ifike la iyakhona. Angeze yakhamba ibanga elide ingajami ibhesi.

Unobangela wokuthi kukhuphuke imali yokukhwela ibhesi, kukobana iimbhesi lezi sezizinengi. Sezizinengi nabantu banengi abafuna imisebenzi. Ngalokho-ke akusabi lula bonyana urhulumende ababhadele boke namkha akusabi lula bonyana amabubulo weembhesi la akghone ukubhadala abasebenzi babo boke. Ngalokho-ke bagcine sele bakhuphula imali, ngokukhuphula kwabo imali nje benzelela bonyana bakghone ukubhadala boke abasebenzi babo imali eyaneleko namkha ngenani elaneleko. Ngalokho-ke bagcine sele nabo bakhuphula iimali. Amabubulo weembhesi agcine sele akhuphula imali ngombana nabo kunentjhijilo abaqalana nazo. Okhunye kukobana iimbhesi lezi zikhamba esikhathini eside zidinga bonyana zilungiswe begodu ukulungisa ibhesi bayazi bonyana kuthatha imali enengi. Ngalokho-ke bagcine sele bakhuphula iimali lezi zokukhwelwa kweembhesi.

Ukukhuphuka kwentengo yamathikithi wokukhwela ibhesi lokho kulimaza abantu abanengi. Kulimaza abantu abanengi ngombana imali le ebasuke bayiberegele ngemadorobheni kusuke kuyimali encani. Kusuke kuyimali encani abangaziphilisa ngayo kodwana nasele kukhuphuke intengo yamabhesi nje, akusabilula bonyana abantu abanengi bagcine sele baberegisa iimbhesi lezo ngombana zabe banganamali abantu labo. Ngalokho ngitjho bonyana nasele kukhuphuke iintengo zamathikithi webhesi, la abathatha abase emadorobheni bokuberega, abantu abanengi bagcine sele bangasakghoni ukuwathenga amathikithi lakho. Lokho kugcine sele kubenza bonyana inengi lawo, inengi labantu labo bagcine sele baqotjhiwe emberegweni. Ukuqotjha kwabantu lawo emberegweni kugcina sele kwenza nabanye abantu bonyana bangasabi nendlela yokobana bangaziphilisa ngayo sele bahleli emakhaya.

Ngokubona kwami, ngibona bonyana unobangela walokho kukobana abantu namkha abaphathi laba bamabhesi babone sele isizathu singasekho sokobana nabo behlise iintengo zabo ngombana besele nabo bafuna imali begodu babona bonyana imali le kuyimali ezobarhelebha namkha kuyimali ebayiberegisako. Ngalokho-ke akhange basafuna bonyana bangehlisa, ngalokho-ke akhange bonyana bafune bonyana bangehlisa iintengo zamabhesi la wamathikithi.

Kubalimaza ngokobana bagcine sele balise iimbhesi lezo, balahlekelwe misebenzi le ebebaphila ngayo. Ngalokho ngitjho bonyana nasele bayabona bonyana imali le bayenza emakhitjhini yincani neembhesi nazo nazi nazo amathikithi wakhona akhuphukile. Ngalokho-ke abasakghoni bonyana bangazondla bona ngombana imali yoke iphelela emathikithini weembhesi, bagcine sele sebalise ukukhwela iimbhesi bahlale emakhaya. Abanye bakhona bagcina sele sebalala emakhitjhini ngombana bayabona bonyana iimbhesi lezi ngathi ngizo sele ezibaqeda imali ukudlula emakhaya, bagcine sele banganayo imali yokobana bakhambe nayo emakhaya bayokondla imindeni yabo. Ngalokho, lokho kuyabenza bonyana balimale, balimala khulu abantu laba abakhwela iimbhesi baya emakhitjhini namkha baye emadorobheni bayokusebenza. Balimala ngombana abasayiboni nemali le ebayenzako ngombana iphelela eembhesini abasayi abasabi nemali esalako esikhwameni.

Ikambiso engingathanda bonyana ilandelwe lokha ngaphambi bonyana kukhutjhulwe iintengo yamathikithi kukobana, abaphathi bamabhesi namkha abaphathi bamabhizinisi lana wamabhesi kufuze bonyana balinde nanyana umnotho wemali ukhuphukile kodwana kufanele balinde, babone bonyana umnotho lo uzokwehla na, ngaphambi kokobana bakhuphule iimali le yamathikithi wamabhesi ngombana ukukhuphula imali namathikithi wamabhesi namkha ukukhuphula iintengo zamathikithi wamabhesi, lokho kusuke sele kulimaza inengi labantu kodwana nabangaba nesineke ngaphambi kokobana bazithathele bona bonyana imali le bayayikhuphula namkha bayehlisa, kufanele bona balinde babesineke. Balinde, babone bonyana imali izokwehla na ngaphambi kokobana bakhuphule iintengo ngombana lokhu ebakwenzako bonyana banande bakhuphula iintengo zamathikithi, kulimaza abantu abanengi.

Ngaphambi kokobana kukhutjhulwe iintengo yokukhwela ibhesi, kufuze bonyana kuqalwe bonyana imali le ekukhutjhulilwe le, abantu bazokukghona bonyana